Ewe, yakhe yandiphelela idatha ndingalindelanga. Into eyandinceda ke kukuba ndinayo i-app yebhanka efowunini yam endincedayo ke ukuba ndikwazi ukuthenga futhi idatha. And ke enye into encedayo le bhanka ndibhanka nayo ayidingi uba ube nedatha ukuze ungene kwi-app uthenge idatha okanye usebenzise i-app yebhanka ngendlela ofuna ukuyisebenzisa ngayo. Ngelinye ke ixesha ndiyakwazi uba ndithathe imali ndiyothenga idatha evenkileni ekufutshane kum, ngoba ke nazo iivenkile ziyayithengisa idatha, ndikwazi ke uba ndiritshaje, ndibe nayo idatha futhi ndiqhubeke ukuyisebenzisa.

I-five G yindlela ephangaleleyo futhi ekhawulezayo esincedayo uba sikwazi ukonekta kwizinto ngezinto esizisebenzisayo ukuze kuphucuke iinkonzo zempilo. Oomatshini esibasebenzisayo or i-telemedicine iyakwazi ufumaneka kakuhle futhi ngokukhawulezayo ngokusebenzisa uchwephesha lwe-IG, of which inceda ukonekta. I-AI ke yona ke also nayo iyasinceda because sikwazi ukufumana uncedo neempendulo zezinto esifuna uncedo ngazo kwi-telemedicine. Siyakwazi ubuza imibuzo sifumane iimpendulo ngokufanelekileyo, neendlela esingathi sifumane, silusebenzise njani imishwanguzo okanye imedisini zethu esizifunayo. So, i-five G ne-AI ziyasebenzisana kakhulu ukuze sifikelele endleleni ezikhawulezileyo zosebenzisa amacandelo ezempilo.

Abantu abadumileyo banikisa umdla kubantu abaninzi. Loo nto leyo yenza intobana sikwazi ukufuna ukuandastenda nokwazi uba kwenzeka ntoni ezimpilweni zabo. Ngelinye ixesha singabantu abantu abadumileyo baphila le mpilo esirhalela ukuyiphila nathi. Ngoko ke ukwazi uba kwenzeka ntoni ezimpilweni zabo kubalulekile kuthi ukwenzela uba nathi sirhale futhi sizibone siphila impilo ngendlela abayiphila ngayo. Kutsho ukuthi siphila iimpilo zabo ngabo esingakwazi ukufikelela ekuziphileni, ngoba bona sebedumile futhi sebefikelele kule mpilo esirhalela ukuyiphila. Kum yiloo nto ke eyenza uba sikwazi, sithande iindaba zabo.

Iinkonzo zostrimisho zisinika iindlela ngeendlela ezinintsi zokufunda nokwazi, zinolwazi oluninzi. Umntu angakwazi ukufunda olunye ulwimi ngokubukela iinkqubo eziveliswe kwinkonzo zostrimisho. And if ufuna ukuqhubeka emamela uyakwazi ukuzirekhoda okanye aziseyive ezo nkqubo or ezo nkonzo ukuze amane ezimamela futhi ekwazi ukuba afunde ngokwaneleyo olo lwimi afuna ukulifunda. So, ewe, ziluncedo iinkonzo zostrimisho futhi siyakwazi ufunda izinto ezininzi futhi ukuquka nolwimi.

Iinkonzo zostrimisho ezifana neNetflix okanye iShowmax abantu bazithanda ngokuba ziveza iinkqubo ezangoku ezintsha futhi aziphindaphindi iinkqubo. And zinika abathandi bazo inkxaxheba yoba bakhethe uba bafuna ubukela ntoni okanye ukujonga ntoni ngaliphi na ixesha. Ibanika ke i-freedom yoba benze babukele or bajonge or bastrimishe loo nto bafuna uyistrimisha ngelo xesha bafuna ukuyistrimisha ngalo. And ziyafundisa ke ezinye zezinto kuyadiphenda ke ukuba umntu ubukela ntoni, ukhetha ukubukela ntoni nini njani.

Ewe, yinto engandenza nam uba ndiyenze loo nto xa ndifuna ukufunda olunye ulwimi. Khumbula ukuba amaxesha amanintsi xa ubukele umabonakude xa kuthethwa ulwimi ngolwimi lweenkobe kuba khona amagama angezantsi esiNgesi abawabhalayo ukwenzela uba umntu ongalaziyo olo lwimi akwazi ukuqonda uba kuthethwa ngantoni okanye kuthiwani, kuthiwani. So, mna ke nam ndingakwazi futhi ndiyalwenza sometimes eyobana ndijonge iinkonzo zostrimisho ngamalwimi ahlukahlukeneyo ukuze ndizifundise ngezo lwimi. And especially because silapha eRhawutini kuthethwa iilwimi ngeelwimi, kunyanzelekile uba sizifundise futhi sizazi.